Polokelo ena ya savings account e tlwaelehileng ke eo e leng hore, tjhelete ya hao ha e le ka hare ho yona ona, o kgona o e ntsha kapa hona o patala dikoloto ho yona ka ka mokgwa o sa hlokeng ka teng ntle le hore o buisane le bo le bo ra di-bank-a. Mme fixed deposit ke eo eleng hore tjhelete ya hao e kwalletswe. Ha o kgone ho e etsa letho ho yona. Hore o e sebedise kapa o be le phitlhello yona, o tlameha ho founela ra di-bank-a. A o lokollele yona hore o phethe mabaka ao o batlang ho a phetha ka yona.

Moreki tjhelete e nyamallang account-ong ya hao, ke tjhelete, e leng hore e ya hulwa ha o patala sekoloto ka bank-a kapa hona ha o hula tjhelete. Ho hulwa bonyane ba tjhelete e bitswang ka hore ke di-charges tsa ho sebedisa bank-a.

Tjhelete eo ke tjhelete, e leng hore re tlo e kopanela ho ntsha deposit, ho theola tjhelete e re tlo e patala kgwedi le kgwedi ya deposit-i tsa ntlo.

Ka nako tse ding phoso e ya hlaha kapa hona polane, eo e leng hore ha wa e lebella kapa hona mathata. Mme o qetella o sebedisitse tjhelete e fetang eo o nang le yona. Mme e baka ho se be le tekatekano. Ka baka la hobane ke tlotse, ke tlotse budget eo e leng hore tjhelete ya ka e fella ho yona.

Sa pele re tlo download-a app-e ka app-eng e bitswang Play Store e download-ang di di-application. Mme re kenye di di di di di di di di di di dintlha tse hlokehang tsa bohlokwa mabitso, dinomoro tsa tsa ID. Mme re shoot-e le senepe sa se hlahisang sefahleho hore bank-a e kgone ho bona hore ke yena monga account.

Motho eo a o balehile ka tjhelete ya setokofela. Mme re tlo tlameha re lo tlaleha taba ena sepoleseng. Sepolesa se bone se etsa jwang ka ene. Re se inkele molao matsohong, re ikutlwa ke swabile haholo hobane ne re mo tshepile, re sa mo nahanela hore a ka re etsa sena. Etswe tjhelete eo e ngata haholo, mme le batho ba bangata ba ne ba mo tshepile ka tjhelete eo ya ya setokofela. O tla fumantshwa kotlo ke molao le sepolesa hobane rona ha re a tlameha ho inkela molao matsohong.

Ke ne ke hula tjhelete mme ho tswile tjhelete eo e ditshila. Mme ke na le tletlebo ka tjhelete ena e ditshila. Hobane ho ya ka tlwaelo, tjhelete e tswang bank-eng tlamehile e be le sekono, e bonahala hore e tswa ka bank-eng. Mme ke tla kopa ho fumantshwa thuso hore ke fumane tjhelete e hlwekileng.

Nkekebe ka dumela ho romela tjhelete mohaleng wa mosuwehlooho wa hae wa bong. Hobane molao o re tjhelete e tlameha e romellwe account-ong ya sekolo. Mme e tla be e le bobodu ho romela tjhelete mohaleng wa mosuwehlooho wa wa bong a ya lokela ho etsahala taba e kang eo.

Moreki, hore o fumane life insurance e tla o sireletsang. Ha ho ka etsahala kotsi mosebetsing, o tlameha ho lefella tjhelete e kaalo ka makgolo a mararo. Mme ka kgwedi makgolo a mararo a tla lefella a tla cover-ra tjhelete ya kalafo. Tjhelete ya ditshenyehelo tsa petrol-i, o ka o isa hodimo le tlase e tla patala le tjhelete ya kgwedi le kgwedi e tla o kganna. Kapa eo o tla phela ka yona hoba o se o sa kgone ho sebetsa ho isa lefung. Mme e tla thusa le bana o ya dikolong tse phahameng.

Ke ruile ntja ya le bull dog-o. Ke na le dilemo tse thirty six ke qadile ka selemo sa two thousand and two ho ya kerekeng.